Dintho tseo ke kopanang le tsona ha ke tjhaketse batsofe ke fumana matlo a bona asa hlweka a le ditshila le diaparo tseo ba diapereng di sa hlweka, le dipidisi ba bang ba bona ha ba nwe dipidisi tsa bona.

Lockdown e ne sa re tshwara hantle hobane re ne re sitiseha, ne re sa kgone ho etela ba malapa a rona kapa yona metswalle ya rona, re ne re sa dumellwa ho tsamaya tseleng re ne re dula re ikwaetse ka dimongkwana mme sena e ne le ntho e sa re tshwarang hantle.

Tjhe, nna ha ke so utlwe ho thwe batho ha ba tshwarwe hantle ditleliniking tsa ho rera lelapa.

Ke ntho e seng hantle hobane ha o thuse o bapatse ntho o tsebang hore ha e hantle, mme ebile ha e jwalo seo ke ho thetsa bareki.

Ka pono ya ka dipetlele tsa mmuso di dula di tletse hobane ha o lefellwe moo, mme batho ba se nang tjhelete ya ho patala di-private ba ya ditleliniking tsa mmuso kapa dipetlele tsa mmuso, hobane ha o lefe letho.

O lokela ho mamela batho ba mo rutang moo hore a etse eng mme ebile o lokela hore tleleniking a lo itekola boemo ba hae ba bophelo. O lokela ho hlompha a etse seo mosuwe a reng a se etse, ho tle a kgutle a le hantle a bolokehile.

Seo ke ntho e sa dumelletsehang hobane haba tlameha hore ba rekise meriana, ba lokela hore ba fe batho.

Ngwana o lokela ho ya tleliniking a lo fumana ente kapa dipidisi tse tla etsa hore a se ke a ima pele ho nako le dingaka di lokela hore di kenelle dikolong, di thuse bana hore ba hlabuwe kapa ba fuwe dipidisi tse tla etsa hore ebe dithibela pelehi.

Ntatemoholo wa ka ha se a fokola haholo kelellong, ke tla mo isa lehaeng la batho ba baholo mo a tla fumana hlokomelo teng.Ke ne ke mo etele ka mehla le matsatsi ohle.

Tjhe, ke ne ke sa tsebe mme ebile ke nahana hore ke kgwedi e ntle. Hobane ke mo bontate ba yang teng ho tla thusa ka botona ba bona, mme ho ya lebollong kapa ba ye sepetlele, ba thuse ka tsa botona ba bona.

O lokela ho fumana meriana ya setso e tla o thusa ka bohloko boo nang leng bona, kapa o etse mokete lapeng moo o dulang teng, o etse le jwala ba Sesotho.

Ke tla reka oo ke sa o fumanang tleliniking kapa sepetlele hobane ke ona e ko tlwaetseng hore ke o sebedise ka mehla le matsatsi ohle.

Nna ke ne ke dula ke le ka kamoreng ke sa kopane le batho ne ke sa batle hore ke ba tshwaetse ka kokwanahloko ena ya COVID-19. Ha ne ke fuwa dijo di ne di beuwa le mating, ke bule ke di nke ke kwale hape. Ke ne ke tulela kamoreng ho fihlela ke utlwa ke le beterenyana. Ha ke ne ke utlwa ke le beterenyana ke moo ke ne ke dula ka hara batho, empa ke ntse ke kentse semongkwana sa ka.

E thusa haholo hobane ha se o nwele tai haholo, o tla qetella o etsa dintho tse sa lokang, mme ha se utlwa hore o se o nwele. Ha oya tlameha ho rekisetswa bojwala ho ya pele.

Ke ile ka ya sepetlele sa mahaeng. Batho ba ne ba sa fuwe dijo ka nako, di bethe di ne di short-a, bakudi ba bang ba ne ba robetse fatshe, le dingaka di ne di short-a.

Dintho tseo nka di tjhentjhang nka ba etsetsa mokete ka ba phehela dijo tsa setso, ka ba etsetsa le dintho tseo ba di hlokang.

Ha ba hirwa batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikola ha ba yo mosebetsi moo ke sebetsang teng.

Motho ya hlokang tshebeletso ya bophelo bo botle ba kelello, o qetella a bua a le mong, a phutha dipampiri seterateng, a phutha a dijo a di ja, a etsa dintho tseo tse seng hantle tseo batho ba bonang di sa loka.

Eya, sena se etsa hore ke be le tshepo ka tsela eo mmuso o tshwereng setjhaba ka teng. Ke ile ka thaba haholo ha ke bona hore ha hona motho le a le mong a tswileng kotsi.

Batjha ba hona jwale ha ba mamele ebile le dithibela pelehi tseo, ha ba batla ho di sebedisa, ba batla ho ima.

Eya, ho ya ka nna santsane ho hlokeha hore batho bano meriana ya HIV and AIDS, hobane e ya tshwahetsana ebile ha o sa nke meriana ya hao, o tla kula mme o qetelle o hlokahetse. Le ha o le mme a imeng o tla isa tshwaetso ena ho ngwana tlamehile o nke meriana ya hao hantle.

Ka pono ya ka dipidisi tsena ha di a loka hobane ha se o batla ho ima di tla be di ntse di dutse mmeleng o sa kgone ho ima.

Tjhe, nke se re ke dihlahiswa tsa bophelo bo botle ho tswa platfomong eo. Hobane ha ke tsebe tla be di entswe kae, di entswe ke mang, le hore di a sebetsa ka nnete na?

Lesea le tla tshwaetseha fela ha ele hore mme ha a nwa dipidisi tsa hae, empa mme ha nwa dipidisi. Kokwanahloko ena e ke se fetele ho lesea.

Nka thusa batsofe hore ke ba rekele dijo kgwedi le kgwedi hobane ba bang ba bona ke batho ba kulang, ba nwang dipidisi, mme ba tlamehile ho nwa dipidisi tsena ba jele.

Nna ha ke kgetha moriana, ke a bala hore o thusa ka eng, ebile ke botsa ditsebi hore ke nke o feng, mme e be tsona tse eletsang hobane ba na le tsebo e fetang ya ka.

Ha ke ile tleliniking ke bona ba bo rakgwebo, ba ithekisetsa bo dikhambane bo ditholwana bo dinomaphodi hore batho ba dutseng nako e telel ba thole seo ba tla se jang ba seke ba lapa.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo ha ke bona setjhaba sa Rantsho se fotse mola omo lelele se hloka thuso. Le nna ke ile ka nka setulo ka o fola mola oo hore ke tlo kgona ho thuswa.

Dithibela pelei di ka fokotsa sena, ha fela ba na le boitelo le ho tshepahala hore ba di sebedise, ba ka sebedisa dipidisi ba ya tleliniki ba lo thola ente e tla etsa hore ba seke ba ima pele ho nako.

E, ke bona ho nepahetse hobane seo se ruta bana kapa bona batjha hore ba itlhokomele jwang nakong ya thobalano.

Ba tlameha hore ba romele le ngaka ya monna hore le yena a kgone ho thusa banna. E se ke ya ba ka hlakoreng la basadi fela hobane ha le jwalo, e ba kgethollo kapa yena ngaka ya mosadi hobane letsatsi le leng mo a nkang bana a be se tleliniking ba kgone ho thuswa ke dingaka tsa banna.

Batswadi sekolong ha ba tlameha ho fa bana feela di-contraceptive kantle ho tumello ya rona hobane ba bang ba bana ba banyane, re tlameha hore re le batswadi, re qale ka ho dula le bona fatshe pele re ba hlalosetse hore ke eng dintho tsena ebile le hore di sebetsa jwang. Ba seke ba fuwa dintho fela sekolong.

Dijo tsa di aha mmele ke meroho ke di tholwana ke di-protein, ke di-carbohydrate tseo re sa tlamehang ho di ja ha re tlameha ho ja bo ma makotomane ha re tlameha ho ja bo mahe ha re tlameha ho ja bo di-avocado hobane di etsa hore o be sexually active pele ho nako ya hao.

Monyetla wa kgwebo o ko bonang ke hore ke tla nka tente ya ka, ke lo dula ka ntle le sepetlele ke ithekisetse dintho tsa ka bo meroho bo ditholwana hore batho ba seke ba lapa ha batlile sepetlele le ona metsi kapa tsona dinomaphodi.

Dintlha tse ding tse etsang hore baahi ba mahaeng ba se ke ba fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle, ke hobane ba dula hole le dipetlele le ditleliniki, mme ba bang ha ba na makoloi kapa ha ba na tjhelete ya hore ba palame di-taxi ba kgone ho fihla ditleliniking kapa tsona dipetlele. Seo se ba ama haholo e le baahi ba mahaeng.